Kubalulekile ukucabangisisa ngalamathuluzi ahlukahlukene ukusebenziswa lapho uvuna nalapho utshala izitshalo ezahlukahlukene. Ngenxa yokuthi uzovuna noma usebenzise izandla kuyoba nomthelelo omkhulu ekutheni ukutshala ini, futhi ikuphi okudingekayo emakethe, futhi iziphi izitshalo ezovumelana nesimo, futhi ezohambisa nesimo sezulu sangaleso sikhathi. Ngakho, kubalulekile ukucabangisisa ngazo zonke izindlela ukuthi ikuphi okuzobangcono, ukuze ukwazi ukuzuza ngokuphelele kule zitshalo ozozithengisela abantu.

Abalimi babhekana nezinselele eziningi mayelana nomhlabathi abawusebenzisayo ukuze abalime, ngezinye izikhathi indawo abakuyo ayibavumeli ukuba abakwazi ukusebenza ngenhlabathi futhi batshale lokhu abafisa ukukutshala. Ngenxa yokuthi ngenxa yezimo zezulu kungenzeka ebusika inhlabathi iqine kakhulu bakwazi ukuyisebenzisa, ngezinye izikhathi-ke ehlobo inhlabathi ukwazi ukuthamba ngenxa yezimvula futhi lokho kwenza kube lula ukusebenza kuyona. Ngezinye izikhathi inhlabathi ayinazo izakhi zomzimba ezanele ukuze ikwazi tshala noma yamukele izitshalo ezahlukahlukene, ngakho kubalulekile ngabalimi ukuba bakwazi ukubhekana nale zimo ngendlela onobuhlakani. Bazi futhi ukuthi iziphi izitshalo okufanele bazitshalele phakathi ngasiphi isikhathi semvula noma isimo sezulu.

Izinzuzo zokwandisa ipulazi lakhe kulesi sigiba ukuthi uzokwazi ukuba nomkhiqizo omningi, lokho-ke kusho ukuthi ibhizinisi lakhe lizoqhubeka likhula futhi likwazi ukuletha imali eyengeziwe. Kodwa izingozi ezikhona ukuthi kuyodongeka ahlale usukhathi eside ukuze akwazi ukuvuna, phakathi naleso sikhathi kungenzeka angayitholi imali eyanele ukuze ibhizinisi liqhubeke lisebenze. Ngesikhathi esifanayo obunye ubungozi ukuthi kungenzeka njengoba ezama ukukhulisa noma andisa ipulazi lakhe, kube nezinye izinto eziwumthelela ezizokwenza ukuthi ukutshala okatapeya ngendlela afuna ngayo.

Ukuze kwakheke inguquko enobulungiswa kubanikazi bomhlaba abadala nabasha kanye nokuqinisekisa ukuvikela kwemisebenzi, kunezindlela ezimbalwa ezingathathilwa. One, izinhlelo zokufinyelela komhlaba, ukwakha izinhlelo ezenza kube lula kubantu abasezinqolobaneni eziphansi ukuba bathole umhlaba, ikakhulukazi abantu abasha noma abavela emiphakathini . Lokhu kungafaka izinhlelo zokuthuthukisa amalungelo okubamba, ukuqinisekisa ukuthi abanikazi bomhlaba abasha bathola umhlaba ngendlela eqondile enobulungiswa.

Thabo wena uyiqhawe uyazenza zonke izinto ezinzima ngaphandle kokukhala ukuvuka ekuseni, ukulwa nomoya obandayo nokubhekana neyinselelo zonke izinsuku kubonisa obuqhawe bakho, nobungani bakho. Phezu kwalokho ubisi olwephulwa ngenkomo ilokho okwenza noma yilokho okwenza wena ube umfuyi onamandla onolwazi futhi ozimisele, izinkomo zakho ziyakidinga futhi wena kuzo zonke izinto ozozinakekela. Izinsuku ezinzima zizondlula, izimvula ziyaphela, izinsizi ziyaphela, nezikhathi ezimnandi zizofika, ngakho qhubeka njalo usho ukuthi uqhubeke usebenza kanzima uzama, futhi uqhubeke usebenza ngothando.

Ngingakhetha ukulima okuphilayo ngezizathu ezimbili, esokuqala impilo yomhlaba nezemvelo, ukugwema amakhemikhali kusiza ukulondoloza isimo somhlaba, kuvumela ukuthi kube nosawoti wezinto eziphilayo nezitshalo zikhule ngamandla. Amakhemikhali angaholela ukugelezeni emthonjeni kube nomthelela emanzini nasezilwaneni zasedle. Isizathu sesibili impilo yabantu, imifino ephilayo enamakhemikhali amancane futhi inamandla okuhle kubathengi nakubantu, okwesibili ukuthi ukungasebenzisi izibulali zinambuzana kuyanciphisa izingozi zokulimala kwabantu abasebenza emasimini.

Ngingakha uhlelo olusebenzayo lokulima noma i-farming application olunamandla, olusebenza kubalimi abasemaphandleni nasemadolobheni, futhi ngigxile ekuxazululeni izinkinga ezijwayelekile zomsebenzi zokulima, nazi izici eziyisihluthulelo engingazifaka kule-app. Izinsiza zokufundisa nezokweluka, ukulawulwa kwesimo somhlaba nezitshalo, ukuhlela lokuhweba nokuthengisa bese mhlawumbe ngifaka nezinsizakalo zezezimali nezokwesekwa.

Ngingamuxwayisa ngalezi zinto ngale zinzuzo kanye nezongozi, izinzuzo GMOs nezilimi ezikhethekile, ukwanda kwesivuno nokumelana nezimo zokubi, ukunciphisa ukusebenzisa amakhemikhali, ukunwetshwa nokudla okunomsoco, ukumelana nezinguquko zesimo sezulu, izinzuzo njalo lezo. Izingozi nezinkinga-ke eziba khona zama-GMOs imiphumela engaqinisekile empilweni yabantu, ukulimala kwezemvelo, kube nokulahlekelwa ukuzimela kwabalimi bese kuphinde kube nokulahlekelwa kokudla kwendabuko abantu abathembele kuyona.

Lokhu ungakwenza ngokuthi ugcine izinto ezibhaliwe ngendlela eqondile nehlelekile mhlambe ngokusebenzisa, , amaleyibuli njalo njalo lwezinsuku kanye nemininingwane yokuthi izinto zitshalwe nini noma zenziwe nini, futhi zaphakhejwa nini. Kubalulekile ukulahlekela noma umonakalo ngokusebenzisa mhlawumbe ama-plastics noma izivalo ezithile zokugcina ezoyenza ukuthi kungangeni amanzi, ukugquma kanye nokuguguguleka. Ebese uma kunokwenzeka kubalulekile ukuba ne-digital format noma ukuguqulela, ushicilele kwidijithali fomethi ngoku-scanner, ngokufaka kwizinto ezinjengama-Google Drive njalo njalo.

Ukulima okuhlukahlukene kuletha izinzuzo ezihlukahlukene ngendlela efanele ngokwesibonelo, ukusebenzisa ukulima kungayenza ukuba kwandiswe ukungena komoya namanzi emhlabathini, kunganciphisa izifo nezinambuzana, kukhulisa izivuno ngezinye izindlela ezihlukahlukene. Kanti imiphumela emibi-ke yokusebenzisa ukulima i-cultivation, ukuthi kwehla ukudla komhlabathi noma lokhu okuthiwa i-organic matter. Ngesikhathi esifanayo ukungqubuzana komhlabathi noma ukuguguleka komhlabathi kungenzeka ngaleyo ndlela, futhi kunciphisa nesihlalo samanzi noma i-moisture, soil moisture.

Izinzuzo eziba khona ukuthi ukudla kukhula ngokushesha futhi kusuke sekulungile ngokushesha, okunye ukuthi amanzi asetshenziswayo nendawo incane kakhulu. Bese futhi kube nenzuzo zokuthi kungasetshenziswa kakhulu amakhemikhali lapho utshalwa noma uvunwa, kunciphisa futhi nokungqubuzana komhlaba, akudingeki ukuthi ube nomhlaba omningi. Lokho kungase kwenze ukuthi kube nokudleka komhlaba komhlabathi, ebese okunye futhi ukuthi kufinyelela kakhulu noma ngokusheshayo ezimakethe. Izingozi-ke noma izinselele zokutshala ezokuthi izindleko zokuqala ziba eziphezulu kakhulu, ngenxa yokuthi kufanele kuthengwe izinto zokukhanyisa amaphampu amanzi njalo njalo. Ukuxhumeka nochwepheshe kudinga ebese-ke nokukhula kuba kuncane, ikakhulukazi ngomkhiqizo wokuqala.